Ndi vhona vhaaluwa vha tshi tea u shumisa masheleni avho a mindende hu si ni vha wane dzilafho nga mahala sa izwi vha tshi wana masheleni a mindende. Vhaaluwa vha tshi wana masheleni ayo vha tea u vhea maṅwe ane a ḓo vha a khou linda zwezwo vha tshi tea u wana dzilafho, ayo masheleni vha nga ḓi a vhea dzi banngani kana vha ḓi dzula nao u itela tshifhinga etsho tshi tshi swika.

Ndi vhona u nga vhathu vha tea u ya vhuenge, vhuongeloni uri vha kone u thusalea saizwi vhuongeloni vha tshi ḓo swika vha sedziwa uri thaidzo ndi mini nga vhuḓalo, u fhirisa u sokou ya muḓini. Ezwo zwi ḓo vha zwi khou thusa na manese uri vha si sokou fhedza tshifhinga vha tshi khou ya miḓini saizwi vha na vhalwadze vhanzhi. Zwino ndi khwine u tou ya vhuongeloni vha thusiwa haningei, vhane vha nga ḓeliwa mahayani u u sedziwa mitakalo yavho, ndi avho vhane a vha koni u tshimbila kana zwi tou vha zwa shishi nga maanḓa.

Lushaka lu vha lwo lavhelela uri zwi tshi ḓa kha vhaaluwa vha fhiwe ṱhogomelo yoṱhe sa ezwi avha vhathu vha tshi fariwa nga malwadze manzhi o fhambananaho. Vhaaluwa vha tea u vheiwa u thoma zwi tshi ḓa kha mutakalo, zwi tshi ḓa na kha u vha lugisela mishonga na zwoṱhe na musi vho ya hanengei dzi kiḽiniki vhaaluwa vha tea u vhe wo thoma, vhaaluwa vha tea u ṱhogomeliwa vha fhiwa ṱhogomelo yoṱhe yo linganelaho.

Tshumelo dzine nda vhona u nga a dzi ngo fanela dzine vhathu vha vha nadzo kha vhaaluwa, ndi dza musi vhaaluwa vha si khou vheiwa phanḓa ṋamusi vha haningei zwibadela na dzikiḽiniki vha si khou thusiwa u thoma. Zwine ra tea u zwi ḓivha ndi zwa uri vhaaluwa vha vha vha na malwadze manzhi, izwo zwine zwi vha fha ndungelo dzoṱhe dza uri vha thusiwe u thoma tshifhinga tshoṱhe fhedzi huṅwe zwi a ḓi tevheleliwa, huṅwe a vha tevheleleli na luthihi.

Zwine nda ḓivha ndi hezwi zwa uri hu na vhathu vhane vha vha vho tou vheiwa hanengei kiḽiniki uri havha ndi vhathu vhane vha ḓo ya vha tshi thusa vhalwadze mahayani avho, nga maanḓa vhalwadze vhane a vha ḓikoni, vhalwadze vhane ndi vhahulwane, vhathu vha vhaaluwa vhane a vha koni uri vha swike dzikiḽiniki kana madokotelani. Avho vhathu vha a bva vha ya miḓini eyo vha tshi yo thusa havho vhathu u vha fha mutakalo na u vha fha mishonga na u vha ṱanzwa na u vhona uri fhethu hune vha khou dzula hone ho kuna.

Ndi vhona u nga uri vhathu vha re na malwadze a sa fholi vha kone u wana ṱhogomelo yoṱhe yo fhelelaho tshifhinga tshoṱhe, vha tea uri dzikiḽiniki vha tshi ya vha ṱhogomeliwa nga u fhiwa mishonga na dziphilisi dzine vha dzi nwa tshifhinga tshoṱhe. Ndi vhona manese na madokotela vha tshi tea u vha ṅwalela na maḓuvha ane vha tea u ḓa vha tshi dzhia idzo philisi na uri vha tea u dzi iṅwisa hani. Vha dovha vha dovha hafhu vha tevhelela vha tevhelela nga murahu u sedzulisa uri vha khou dzi nwana edzo philisi tshifhinga tshoṱhe na uri vha khou dzi ṅwa tshifhinga tsho teaho na vha sa khou fhira uri vha kone u fhola.

U ya nga nṋe arali muthu hapfhi u khou pfhukiseliwa vhuongeloni vhuṅwe hu ri u khou lwala lwa shishi kana lwo kalulaho ndi vhona hu tshi nga vha na masiandoitwa o fhambananaho, maṅwe ao a nga vha o uri muthu oyo a sa swike vhuongeloni uvho vhune a khou fhiriselwa khao vha wana a tshi khou vha a tshi khou ṋaṋa a nḓilani kana a ḓi tou ri sia na shangoni. Ndi vhona hu vhuṅwe ha masiandoitwa ane ni muthu a na khou lwala a nga ṱangana nao a tshi khou fhiriselwa kha vhuongelo vhuṅwe.

Sa ezwi u tambudzwa ha vhathu u ya nga ha mbeu zwo ḓalesa shangoni ḽa fhano, ndi vhona u nga ndi zwone zwavhuḓi uri muvhuso u rwele tari uri hu vhe na dzilafho ḽo khetheaho zwibadela uri vhathu avho vhane vha khou tambudzwa vha alafhiwe, sa izwi u tshi nga wana vhaṅwe vho ḓi vhaisala lukalulaho vhaṅwe vho ḓi tzhipiwa. Lune muthu o tzhipiwa wa mufumakadzi u tea u wana zwithu zwo thusalea zwo fhambananaho no na u sedzulusa uri ha ngo fara vhulwadze na na zwithu zwo fhambananaho.

Sa muhulwane wa sibadela a thi vhoni vhashumisi vha dzilafho ḽa HIV and AIDS vha tshi sumbedza ezwi vha tshi ḓa u dzhia dzilafho ḽavho ngauri na haningei zwibadela vha fariwa sa vhathu vhathihi na vhane a vho ngo ḓo dzhia dzilafho ḽa dziphilisi dza dzilafho heḽo, vha fariwa sa vhathu vhathihi nahone a vha khethekanyiwe kana u poliwa kha vhathu.

Nga nḓila ine zwibadela vhathu vha fola miduba milapfhu lapfhu ndi vhona i si yavhuḓi na luthihi ngauri vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi khou huma vha songo thusiwa sa ezwi miduba i tshi vha i milapfhu. Vha wana i tshi khou khathiwa vhukati, vhaṅwe vha ḓi huma vha songo thusiwa ngauri vha vha vho ḓa u lenga, vha swika u lenga, vha wana miduba yo no vha milapfhu. Zwinoha vha tea u dovha vha humela mahayani futhi vho no ḓi ralo vha songo thusiwa. Nṋe ndi vhona i songo li, i songo, zwi songo vha zwithu zwavhuḓi hezwo ngauri vha ṱuwa vha songo thusalea.

Nga kuvhonele kwanga ndi vhona hu na phambano khulu vhukati ha kufarelwe kwa vhalwadze maogeloni a muvhuso na kha phuraivethe, vha kha phuraivethe vha wana thuso iṅwe na iṅwe ine vha vha vha khou ṱoḓa, a hu na uri vha hume vha songo thusalea. Ngeno vha hangei kha vhuongelo ha muṅwe na muṅwe ha muvhuso zwi tshi konḓa uri muthu a thusalee, tshiṅwe tshifhinga vha ṱuwa vha songo thusalea hu tshi khou pfhi a hu na mishonga. Tshiṅwe tshifhinga ha vha ho ḓalesa vha huma vha songo thusalea fhedzi ngei kha phuraivethe ngauri vha vha khou badela, a hu na uri vha ṱuwe vha songo thusalea. Tshiṅwe tshifhinga vha ṱuwa vho fhola, vho fhola, vho fhelela hanefho zwino ndi vhona hu na phambano khulu nga maanḓa.

Kha nṋe tshenzhemo ya ambuḽentse yo vha i yavhuḓi sa hezwi ndo shumisa ambuḽentse ya phuraivethe ine nda vha ndo tou badela, a hu na nga musi ho vha ho bvelela zwithu zwi si zwavhuḓi ambuḽentse a i ngo lenga u swika ndi mbo ḓi swika nda ṋamedzwa, ndi tshi ṋamedza fhaḽa vhashumi vha ḓi nṱoḓa uri ndi khou ḓipfhisa hani, vha ḓi tshimbila na nṋe vha nnyisa haningei ha dokotela, nda swika nga tshifhinga tshavhuḓi nahone nda swika ndi tshi khou ḓipfha zwavhuḓi. Ndi khwine, ndo vhona tshenzhemo na kha zwe nda ṱangana nazwo tshumelo ya ambuḽentse i yavhuḓi kha nṋe.

Musi hu na miḓalo vhathu vha tea u ḓitsireledza nga u sa bvela nnḓa na u sa tambela tsini na maḓi kana na milambo, vhathu vha tea u dzula dzinḓuni saizwi hu hone fhethu ho tsireledzeaho nahone a vha tei u bva vha tshi khou bva vha tshi ya vha goloini kana vha tshi khou a huṅwe vho ho fhambananaho, vha tea u ya mashophoni kana miḓini minzhi.

Khaedu dzine vhathu dza ṱangana nadzo kha vhupo hashu musi vho vhidza vhathu vha tshumelo ya shishi ndi nnzhi, tshiṅwe tshifhinga hu vha hu si na netiweke, tshiṅwe tshifhinga vha amba uri vha khou ḓa fha swika nga murahu ha tshifhinga tshilapfhu zwithu zwo no tou tshinyala. Tshiṅwe tshifhinga a vha fari dzi founu, tshiṅwe tshifhinga vha ri ri goloi dzi tshe dzi kha ḓi shuma huṅwe zwine zwi ita uri avho vha re kha tshiimo tsha shishi zwithu zwi tshinyale.

Zwiṅwe zwa zwivhangi zwa mililo mihulu ndi nga musi vhathu vha tshi vhasa mililo hu na mimuya zwezwi vhorabulasi vho ḓivhudza uri vha khou ṱoḓa u fhisa tshinwe tshipiḓa tsha bulasini yavho, vha zwi ita ezwi musi hu na mimuya mihulu yo khwaṱhaho. Ezwi zwi vhanga uri mulilo uyo u phaḓalale hoṱhe wo phaḓalalisiwa nga muya, zwa fhedzisela mililo i tshi khou fhisa na fhethu hune ha sa khou tea u fhisiwa, zwa fhedzisela zwi khou itiwa uri na mulilo uyo u konḓe u tsimea.

Tshenzhemo yanga i ne nda i ḓivha uri fhano afrika tshipembe ṱhogomelo ya mutakalo a i kho to dzhenisiwa nga maanḓa khayo. Ndi ya dzi kiḽiniki na zwibadela a zwi kho ṱhogomeliwa zwi dzula zwi na mashika zwi dovha hafhu ha vha hu sina na maḓi na zwithu zwoṱhe zwine zwa tea uvha zwi hone.

Fhano vhuponi hahashu kiḽiniki vha khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri vha ḓise tshumelo yoṱhe. Fhedziha hu na tshifhinga tshiṅwe tshine wa wana u sa khou wana thuso yoṱhe. Wa wana tshiṅwe tshifhinga u kho ya havha hu sina na maḓi hu na mashika na dzi thoiḽethe na mishonga wa wana tshiṅwe tshifhinga u sa kho thusiwa u kho huma u songo thusiwa.

I zwi ndi vhona unga ndi ngauri kha private hu wa badeliwa. Vhathu vhanzhi a vhashumi vhaṅwe vha shuma tshelede ya vha isa khou tenda u badela afho kha phuraivethe uri vha kone u wana ṱhogomelo yoṱhe. Zwino vhathu vhanzhi vha ḓi tika afho vha litsha ha private ngauri tshelede a yiho ya u badela.

U ya nga ha nṋe khwiniso dzine nda vhona dzi tshi nga ita uri kiḽiniki dza tshitshavha dzi shume zwavhuḓi nahone dzi tshi kho shuma zwavhuḓi. Ndi nga musi vha department vha tshi i ḓisa masheleni vha isela vhathu vha dzi kiḽiniki uri kiḽiniki dzi kone u renga mishonga ine ya ḓo lingana vhathu vhoṱhe. Vha dovha hafhu vha sedza futhi na uri mabunga ndi avhuḓi, dzharaṱa nayo ndi ya vhuḓi na afho hune vha vha vha khou lafhela ndi havhuḓi, na maḓi vha sedza uri a hone tshifhinga tshoṱhe.

Vha muvhuso vha nga tikedza kiḽiniki dza mahayani uri dzi vhe khwine nga nḓila dzo fhambananaho. Vha mavhuso vha muvhuso vha tea u isa masheleni ane a ḓo thusa uri dzi kiḽiniki dzi kone u wana zwoṱhe zwo fanelaho. Mishonga uri u sa tsha shotha dzikiḽiniki na masheleni a uri hu kone u tholiwa vhathu vhane vha ḓo badelwa ngao. Uri vha kone u kiḽina uri dzikiḽiniki hu vhe ha vhuḓi. Na uri hu vhe hu na mutakalo ee vha muvhuso vha tea u wisa masheleni vha tea u nekedza dzikiḽiniki dza mahayani masheleni.

Musi vhashumi vha dzi kiḽiniki dza mveledziso vha tshi khou shaya kana vha sa lingani. Zwi kwama dzikiḽiniki na tshumelo ya hone nga maanḓa ngauri dzikiḽinikini hu ḓovha hu si na vhashumi vha vho linganaho. Vhaṅwe vha vhathu vha u kiḽina vha ḓo vha vha si khou lingana. I zwi zwi ita uri dzikiḽiniki hu dzule ho ḓi tswuka kana hu tshi ḓivha.

Ee kha dzikiḽiniki dze dzi dza muthu muṅwe na muṅwe tshifhinga tshinzhi u tshiya uya buba nga matsheloni. Fhedzi wa lenga u vhuya wa vhuya wo no ḓivha masiari kana vhusiku. Tshiṅwe tshifhinga u ya vhuya u songo thusaleya ha ḓipfi u vhuye matshelo izwi zwi tshi kho itwa ngori vhaongi kana madokotela ndi maṱuku.

Zwine zwa nga itwa vhathu vha muvhuso vha tea u thola vhathu vhanzhi kha zwa mutakalo na dzi kiḽiniki ya hanefho. Vhathu musi vha tshi apuḽaya vhathu vha tea u vha thola sa izwi vhashumi vha dzi kiḽiniki vha tshi khou shotha.

U gudiswa mushumo zwinga thusa nga maanḓa kha ṱhahelelo heyi ya vhashumi vha na khou shotha. I zwi zwi nga thusa nga uri vhathu vhanzhi vha ḓovha vho gudiswa vha ḓivha uri mushumo u itisiwa hani. Zwine zwi ḓo thusa uri ezwo vha kone u wana na mishumo dzikiḽiniki hanefha vhashumi vha sa tsha shotha.

Vhashumi vha kiḽiniki vha tshi shuma nga maanḓa zwi ita uri vha vhe vha tshi khou neta nga maanḓa. I zwi zwi sia zwi khou vha vhangela malwadze na uri vha si shume zwavhuḓi. Zwino vhalwadze vha dzi kiḽiniki dzine dza vha na vhathu vhanzhi nga thungo vhashumi vha si vhanzhi zwi vha zwi thaidzo. Ngauri vhashumi avho vhaṱukuṱuku vhavha vha kho shumesa lobvaho nnḓa ha nḓila.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga dzikiḽiniki dza tshitshavha dzi a ḓala ngauri a hu badeliwi muthu muṅwe na muṅwe u a kona u ya a alafhiwa nga mahala. Husina tshelede i no bvisiwa fhedzi hangei kha hedzila dziṅwe dza private vha badelisa edzo a sidza muṅwe na muṅwe dzi yiwa nga henevha vha no ḓi kona.

Ndi vhona maongi na madokotela vha tshi lingedza u sedza uri ndi nnyi a ne a khou ṱoḓa thuso ngo ṱavhanya. Vha thoma u alafha vhone vha dovha vha thoma u alafha na vhathu vhaaluwa vhahulwane vha konaha u alafha havha vhaṅwe vhathu.

I dzi sisiṱeme dzi nga thusa nga maanḓa u langa muhwalo wa vhalwadze nga nḓila ya vhuḓi. Nga uri vhalwadze vha ḓo kona u wana nḓila ya uri vha dzhene vha ambe uri vha khou buka lini na lini. Hu sedziwa uri manese kana madokotela vha hone naa nahone ndi vhangana. Uri vhathu vha kone u thusalea u fhirisa ngo sokou ya dzi kiḽiniki vha sa ḓivhi uri vha ḓo swika vha thusalea naa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga musi muvhuso u tshi vhea mutsiko kha zwsibadela uri zwi vhone vhalwadze nga tshifhinga tsho vhewaho zwi vha zwi khwine, a zwi vhangeli mutsiko na luthihi, zwi ita uri a vhathu vha no khou ṱhogomela manese na madokotela vha ite mushumo wavho wo fanelaho nga tshifhinga nahone zwi ḓisa tshanduko khulu badi. Ndi vhona u nga ndi zwithu zwavhuḓi, a zwi ita uri u ṱhogomele nga u ṱavhanya lini kana zwi songo fanelaho, zwi ita uri hu ṱhogomele zwo fanelaho.

Ee, zwone ndi vhona zwo leluwa uri vhathu vha re na HIV vha ye vha dzhie dzilafho ḽa ARV kiḽiniki ngauri hangei kiḽiniki a vha zwi sumbedzi uri avha ndi vha no khou ḓa u dzhia dzilafho, avha ndi vhone a vhane vho ḓo dzhia, vha fara vhathu u fana nahone a uri vha dzhie dzilafho kana u si na maḓi vho sedza vhathu uri vha ḓo ita mini, vha fariwa u fana na vha ya swika vha ṱalutshedza uri vho ḓo dzhia dzilafho.

Ndi vhona u nga arali zwi zwa itea vhathu vha Mankweng vha ḓa anzela u lwala nga vhunzhi sa izwi hu tshi ḓo vha hu si na mishonga yo no nga pain killers kana cold syrup arali vhathu vha na mukhushwane vha ḓo lwalesa lo kalulaho lune vhaṅwe vha ḓo tea u shumisa masheleni avho u ya kha madokotela hune afha ndi hune vha ḓo tea u badela. Zwino u fhela ha mishonga a si zwavhuḓi na luthihi.

Ndi vhona nga muhumbulo wanga arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala, ya sokou vala thaidzo khulwane ine vhathu vha khou dzula afho vha ḓo ṱangana nayo ndi ya uri vha ḓo vha vha sa khou ḓivha uri musi vha tshi lwala vha tea u ya, vha tou ya kiḽiniki ifhio. Vha ḓo teya uri musi vha tshi khou tea u ya dzi kiḽiniki musi vha tshi lwala vha ya kha kiliniki dza mashango maṅwe afho ḓo vha hu kule nga maanḓa khavho. Tshiṅwe tshifhinga vha ḓo tea uri vha shumise na zwiendedzi dzi dzi thekhisi vha tuu badela tshelede arali ha vuwa malwadze mahuluhuhulu vhusiku vha ḓo tea u wana dzi goloi dzo vha isa afho kha dzi kiḽiniki dza kule.

Ndi vhona u nga kiḽiniki ya vhupo ha mahayani u nga ya nga hafha hashu ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme hu ḓo vha na thaidzo khulu, mishonga i no nga ya mikhushwane na ya musi dzi ṱhoho dzi khou rema ya fhela vhathu vha ḓo vha na dzi thaidzo khulu. Vhathu vhanzhi vha ḓo lwala vha sa fholi sa izwi hu tshi ḓo vha hu si na mishonga, vhathu vhanzhi vha ḓo ya vha ḓo ya kiḽiniki vha sa wane thuso, vhathu vhanzhi vha ḓo tea uri vha ye kha dzi kiḽiniki dza maṅwe mashango kana dza vhuṅwe vhupo afho ndi hune vha ḓo tea u shumisa masheleni avho na u enda nga zwiendedzi nga dzi thekhisi.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya thoma vhuponi hafha ha hashu tshithu tshine tsha tou vha tsha u thoma tshine nda nga ri vha tshi sedze ndi tsha maḓi, vhathu vhanzhi a vha na maḓi a vha khou wana maḓi ende maḓi ndi a vhuṱhongwa nga maanḓa. Vhathu vhanzhi vhuponi ha ngeno vha khou shaya maḓi maḓi, o nwa maḓi a u ṱamba. Vhana vha khou ya tshikoloni vha songo ṱamba nga nṱhani ha u sa wana maḓi, vhathu a vha khou kona u wana maḓi a u ṅwa na a u bika vha fhedzisela vha khou tou ya milamboni u dzhia maḓi ane ha ngo kuna na luthihi, zwino ndi zwezwo zwithu zwine nda nga ri vha zwi sedze.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya thoma tshithu tsha u tou thoma thoma tsha ndeme tshine nda nga ri tshi tea u sedzulusiwa, ndi tsha maḓi, maḓi ndi a vhuṱhongwa nga mannḓa fhedziha a khou shotha, a si vhoṱhe vha na khou wana maḓi. Vhana vha khou ṱuwa vha tshi ya zwikoloni vha songo ṱamba, vhana a vha khou kona u nwa maḓi avhuḓi, vhathu a vha khou kona u wana maḓi o bika, maḓi ndi a vhuṱhongwa fhedziha hu na vhathu vhane a vha khou a wana. Zwinoha maḓi ndi hone tshithu tshine ndi nga ri a tshi sedziwe nga maanḓa ngori vhathu vha khou ya na milamboni vha khou tevhela one maḓi.

Arali muswa a mbudzisa nga u dzula hu na mutakalo vhuponi ha mahayani, nṋe nyeletshedzo ine nda nga mufha ndi ya uri muthu u tea u dzula a khou na maḓi, a khou ita na dzi nyonyoloso tshifhinga tshoṱhe, a tshi ḽa na mitshelo. Muthu ha tei u ḓivhekanya na vhathu vhane a si vhavhuḓi a vha na vhangana vhane ndi matswotswi, ndi magevhenga na zwoṱhe ngauri u ḓo fhedzisela a tshi khou dzhenelela kha hezwo zwithu. Zwino nyeletshedzo ine nda nga mu fha ndi ya uri muthu kha vhe na mikhwa.

Arali muthu a na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu zwine zwa ita uri zwi mu konḓele u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ndi ngauri o awela tshifhinga tshilapfhu, hoyu muthu arali zwezwiḽa a tshi khou ḓi thoma u lwala zwa dzhielwa nzhele, a waneliwa zwiḽiwa nga waneliwa zwone zwa tshi ḓo vha khwiṋe, a wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe fhedziha sa ezwi o lwala tshifhinga tshilapfhu zwi a konḓa uri a wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe.

Nṋe arali nda fhiwa tshikhala tsha u tea u puḽana uri casuality ya tshibadela i tea u shumisa hani uri i vhe khwine, na u lindela vhathu vha huvhalaho, ndi nga ita uri huvhe na vhashumi vhanzhi sa izwi vhathu vhanzhi vha tshi vhaisala vha vhanzhi nga tshifhinga tshithihi vha ḓiwana vhashumi vha re hone vha sa ḓivhi uri vha thome nga nnyi ende hafho muṅwe na muṅwe u vha o vhaisala nga maanḓa. Zwino zwine nda nga ita ndi zwori hu vhe na vhathu vha vhashumi vhanzhi u itela uri muthu muṅwe na muṅwe nangwe vha ḓa vha vhanzhi vha thusalee.